Ziningi iy'ndlela ongazenza ukulawula iy'nambuzane ensimini yakho. Elula nje kulesi khathi samanje ukuthi uye esitolo esidayisa izinto ezisetshenziswe ensimini edayise omanyolo nazo zonke izinto, nama-chemicals. Ufike uthenge umuthi osusa iy'nambuzane. Lowo muthi-ke bazokunikeza wona ubuye nawo ufike uwuchele phezu kwey'tshalo zakho. Iy'nambuzane ngeke zisondele futhi awunabungozi. Engiwaziyo nje igama lawo ubizwa ngokuthi i-blue death. Bese-ke ongenamali uma ungenamali, ungazama ngike ngibone ugogo echama uma kuwukuthi uhlushwa amabhungane ensimini, echame, umchamo engawuchithi ewufake ey'gubhini bese ewubeke ensimini. Lokho kuyawaxosha amabhungane.

Engaqhubeka esebenzise imbewu yakhe yemvelo uma engajahile ukuthola isivuno esiningi noma engabhekile ukudla okuningi. Uma futhi eqhubeka nembewu yakhe yemvelo kungamsiza lokho ekugwemeni izinto eziningi, njengezifo, angazazi nokuthola umsoco eminingi ekudleni kwemvelo. Kodwa uma ebheke ukuthi ethole isivuno esiningi ngokushesha kumele asebenzise imbewu e-genetically modified ukuze ezothola isivuno esiningi ngesikhathi esifushane.

Okumele bakuqikelele ukuthi avalekile kahle akungeni moya futhi usuku lokubola nolokwakhiwa lubhaliwe ukuze abathengi bezokwazi ukuthi into ibola nini uma bethenga? Futhi kumele ivele into efakiwe ephepheni ukuthi yini noma kubhalwe ukuthi yini le elapha ephepheni?

Umhlabathi wakhe uma usulungele ukuthi ewutshale sowu-right-i. Okokuqala nje, ufike ewuchele ngomlomotha, echele nangosawoti, bese-ke-ke eyalima, eyalima, eyalima evule imisele, evule imisele, imisele emide umsele ubukhulu ngamunye ube ngonyawo, ngonyawo lakhe bese-ke eyafaka-ke imbewu esuke eyitshala amakhasi usuke etshala ubhatata, efake amakhasi obhatata bese eyagqiba.

Into engay'tshala nje iklabishi, ngoba izinto ziyabiza manje esitolo leli klabishi futhi ngilithanda ngokuthi iklabishi liphuma lilikhulu uma usuvuma ufaka imbewu encane nje uma usuvuna kuphume iy'gaxa ey'nkulu kabi. Ilona klabishi-ke engalitshala. And futhi-ke liyasiza futhi nakwisaladi iklabishi uyakwazi ukwenza isaladi ngalo futhi liyadayisa abantu bayalithanda iklabishi ngingalidayisa ngidayise emiphakathini.

Kakhulukazi nje inhlabathi kumele uyazi ukuthi izosikhipha yini isivuno lesi ofuna ukusitshala. So, ukuwuhlola umhlabathi ngaphambi kokuba ufake umanyolo kungakusiza ekuthenini ungamoshi umanyolo wakho, ungamoshi nanesikhathi sakho utshala lapho ongeke uthole khona isivuno esikhulu nasokwaneliseka.

Kungani kubalulekile ukuthi sigqoke kanje uma sisebenzisa izibulala nambuzane? Ingabe kubeka iy'mpilo zethu engcupheni ukusebenzisa izibulala nambuzane uma singagqokile lo mfanekiso?

Siyabonga kakhulu mama umsebenzi owenzayo emphakathini. Abahlakaniphile bodwa ababona isidingo sokwenza okwenzayo nokubona ukuthi kumele kwenziwe okwenzayo kulo mphakathi wangakithi. Izingane zethu azisakusweli okuya ethunjini imihla ngemihla ngenxa yakho. Siyabonga mama kakhulu inkosi yandise, inkosi ikubusise.

Seke ngatshala nami amazambane nomngani wami khona la ekhaya. Amazambane-ke sathenga imbewu edolobheni sabuya sizoyitshala. Sayitshala-ke amazambane sawahlakula. Koda-ke kwase kudlula isikhathi kancane sawahlabula sithe sesiwahlakulile-ke sawalinda kwaze kwashaya isikhathi sawo, savuna. Uma sesivuna-ke, eyi, amazambane, eyi, kwaphuma amazambane amancane iy'nsunsu, amancane wodwa, amanye nje wawungafaka esihlilingini udubule indlela ayemancane ngakhona, ayemancane ngale ndlela exakile. Asazi-ke inkinga kwakuyini noma kwakuwumhlabathi noma yini ngoba umanyolo, umanyolo sawufaka.

Miphakathi ngiyathemba inhloso yethu sonke iyodwa, ukuthuthukisa iy'mpilo zethu nokuthuthukisa umphakathi. So, bengicela nisizwe isikhalo sami necebo lami engiza nalo nengadi yasendlini ezosiza kakhulu. kulesi khathi samanje esiphila kuso isimo sezulu asisihle kahle kuthina balimi simelene simelene nathi uma ubhekisisa. So, leli qhinga lengadi yasendlini lizosisiza kakhulu balimi. Bengisacela sibambisane sisebenzisane siqhubeke siye phambili.

Uyabona-ke angazi-ke kahle la, hhayi. Kodwa-ke iy'nambuzane zahlukene futhi zihluke ngey'khathi ezahlukene futhi zithanda ukudla okwahlukene. So, kungasiza ukuphambanisa ukudla kutshalwe ukudla iy'nambuzane ezingakuthandi ngaleso sikhathi.

Uma elima-ke ugogo uy'kalela ngamehlo akhe, evule imigqa nje emide elinganayo, okuqikelelayo nje ukuthi iyalingana ukala iy'khala ezilinganayo uma uyenza imigqa yakho ozotshala kuyo, uqikelele nje ukuthi iyalingana, uyenze kahle kuya ngokuthi yini-ke oyitshalayo.

Ziningi iy'nkinga ezibhekene nabalimi besikhathi samanje, ikakhulukazi isimo sezulu nokuncipha kwezakhamzimba ekudleni. Kodwa-ke kuningi okusizayo la kule sikhathi samanje sekwabakhona nezingadi zasendlini okwazi ukuy'lawula, ulawule ukushisa ulawule nokubanda okusizayo kakhulu. Sekwaba khona nama-chemicals afakwayo njengey'khuthazi ekudleni kwakho ukuze kukhule kahle. Okunye futhi, okungasiza-ke kwisimo sezulu, umkhuleko lithi izwe u-Eliya wayewumuntu njengathi, kodwa wakhuleka kuJehova ukuthi lingani, izulu langani isikhathi eside.